Vhuteamita ndi zwikwaramedzi zwine zwa nga thusa u thivhela zwikhokhonono na malwadze kha zwimela hu na tshaka nnzhi dza zwitiemita zwine zwa katela zwitiemita zwa u vhulunga zwikhokhonono, vhutiemita ha u vhulunga zwikhokhonono zwa u ṱavha, vhutiemita ha u vhulunga zwikhokhonono zwa u bveledza mbalo, vhutiemita ha u vhulunga zwikhokhonono zwa u rengisa, vhutiemita ha u vhulunga zwikhokhonono zwa u bveledza maḓi, vhutiemita ha u vhulunga zwikhokhonono zwa u bveledza mbalo ya zwifuwo. Zwino u shumisa vhutiemita nga nḓila i vhelekanyaho hi zwi thusa u bveledza zwimela zwavhuḓi zwa thivhela malwadze na u khwaṱhisa u bveledza ha zwa vhalimi.

U ṱanzwiwa mashudu mavhi ndi pfhushi ine ya vha na vhuḓavhidzani na mikhwa mitalo ya vhathu na zwa tshiṱalula vhathu vhanzhi vha tenda uri hu na zwithu zwine zwa nga kwama vhutshilo ha muthu na u bvelela ha muthu musi o ṱanzwiwa mashudu mavhi. Zwino hafhu hi muthu u ya khetha ene mune uri u kho tenda khazwo na zwori muthu u ya ṱanzwiwa mashudu mavhi kana ha ṱanzwiwi mashudu mavhi, a si zwithu zwa khombekhombe zwane zwa vha zwi kho itea kha matshilo ashu muthu uto khetha uri ene u tenda khazwo na kana ha tendi khazwo na, o no nga nṋe a thi tendi khazwo uri zwi a itea hezwo zwithu muthu u tea u ṱamba mashudu mavhi.

Mishonga ya vhuteamiṱa I fanela, yo fanelaho u shumisiwa u tevhedza milayo ya mutakalo na u bveledza ha malwadze u dovha hafhanoni mishonga ya vhuteamiṱa I tea u vhulungiwa nga nḓila i vhelekanyaho uri i dzule i kho bveledza vhuḓi ha vhuḓi, ende ndi zwa ndeme u tevhedza milayo ya u shumisa mishonga ya vhuteamiṱa uri zwi dzule zwi tshi khou bveledza vhuḓi vhune ha vha hone. Musi mishonga ya vhuteamiṱa i tshi shumisiwa zwi fanela futhi hafhu zwi sedzwe uri zwi, zwi kho shuma zwithu zwane zwa kho tea uri zwi shume zwone na, I tea u tevhedziwa milayo u itela uri mishonga heinoni i kone u shuma vhuḓi nga ngomu ha mivhili ya vhathu.

Tsha u tou thoma thoma ndi u swikelela zwikolo na mushumo, havha na u ṱangana na tshitalula tsha nḓivho na mafhungo fhethu hunzhi havha na zwithu zwa mutakalo na u fhaṱa maitele, na u dzula na u tshimbila kha ndayo tshi tshavhani. A vha na tshitalula tsha muvhili, na muya, na u pfhesesa sa pfesesa milayo na pfanelo dzavho, na u pfuvhisa mashudu kha dzitshaka na zwikolo.

Vhatholi vhanga tikedza mutakalo wa vhanna nga nḓila dzi tevhelaho. Vha nga thoma u vha ṋea dzi dziimbo dza mutakalo wa vhanna vha vhea nḓila dzo leluwaho dza tshumelo ya mutakalo, vha vha nekedza na mafhungo nga nḓila i sumbedzaho tshipembe, vha ḓivha dza tsireledzo kha mishumo ya ngoho, vha engedza vhuka vhukoni na u amba na u humbela thuso vha dovha hafhu vha ṱuṱuwedza u sedzwa ho dzudzanyiwaho.

Uya nga hangoho ya nga hai a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou shela mulenzhe kha fulo ḽa mutakalo wa vhanna na ḓuvha na ḽithihi, zwino a thi ḓivhi na zwori ekspiriensi tsha hone tshi hani.

Nḓila ya ndeme ya na yanga vhuyedza ngayo ndi u ṱavhanya u sedzwa ho iteaho, na u fhungudza zwikhotsi zwa u tsireledza, na u khwinisa vhu hulwane ha mushumo, na u khwinisa vhukoni na u amba na vhalwadze, ha dovha hafhu na u fhaṱa vhuṱhogwa ha ndeme.

Khaedu yo thoma ndi u shaya tshifhinga tsha u ya kiḽiniki, ha vha na kulea ha dzi kiliniki, ha vha na tshi talula tsha nḓivho, na tshenzhelo ya u semelwa, na mutakalo wa tshifhinga tshilapfu u sa dzhielwi nṱha, ha vha na u shayeya ha mishumo ya tsireledzo ya mushumo.

U itela uri vhanna vha kono u ṱola mutakalo hu ngavha na dzi dzimbo dza ndeme ya mutakalo wa vhanna, ha vha na mafhungo o leluwaho na u nekedzana, ha vha na mbekanyamushumo dza tshi tshavha dzine dza vha na vhulivhusi ha vhana ya, ha vha na u fhaṱa tshumelo dza tsini, ha vha na vhuthihi na vhatholi na vhafunzi, ha vha na u thoma nga vhana vha kule vhupo.

Kha postara ya nga mulaedza wa ndeme u ngavha wo ri tsireledzani iṅwi na vhaṅwe COVID-19 i kha ḓivha hone nga mannḓa manzhi. Kha postara ya nga tshi fanyiso tshine tsha nga kwama mbilu ndi nga vheya tshi fanyiso tsha muṱa muṱa hoyo u ḓovha wo ambara masiki, kana nda vheya zwifanyiso tsha vhashumi vha phanḓa vha tshi kho shuma na u konḓelela, kana nda zwifanyiso zwa mi maski na dzi sanithaiza. Kha tshipiḓa tsha nyeletshedzo ine ya nga thusa, ndi nga eletshedza vhathu uri ndi vha kho tea u nekedza na nṱha ha tshumelo, kana vha shumise QR code kana website ya vhuimo ha nḓivho, kana tshifhinga tsha u edzisa.

Ee nga maanḓa ndi zwa vhukuma hezwononi. U fhaṱa bada dzine dza shuma kha mutsho woṱhe zwi fanela u vheiwa sa nḓila ya ndeme kha zwitshavha zwine zwa ḓitika nga tshumelo dza shishi, zwenezwi zwi na mvelelo khulwane kha mutakalo u itela u ṱavhanye u tavhanyisa tshumelo na tsireledzo ya vhulwadze.

Muṱa wanga wo langa mutakalo kha dwadze heḽiya ḽa ḽo ḓaho ḽa ri zhaka saḽi fhasi, rovha rikho ambara mi maski, ro vha ri kho u sanithaiza zwanḓa, ri tshi vhona uri zwanḓa zwashu zwi dzule zwo tamba nga maḓi na tshisibe, ri tshi khipha disṱentsi vhukati hashu na vhaṅwe vhathu arali robva ro yo renga dzi gurosari na mini, ri tshi vhona uri ri tshi vhuya tshifhinga tshoṱhe ri kho tea u tamba na muvhili ri tambe ri sathu ita zwinwe zwithu, mara tsha ndeme ho vho ambara mi masiki na u senithaiza zwanḓa.

Ee zwi ngoho nga maanḓa, nyimele ya bada dza vhupo ha mahayani i kwama vhukuma nḓila ine zwigwada zwa shishi zwa kona u swikela ngayo, zwi zwithu zwi u thoma ndi migwagwa i sa shumiswe i shumisisa shumeki na mavu a zwithithisi nga maanḓa, na kuiteyo kwa bada, na vhupo ha mangene lwa lwaho, u shaya ha tsireledzo na u vhonala vhusiku, u fhungudziwa ha tsireledzo ya zwigwada zwa mutakalo na khaedu dza tshanduko ya kiḽima.

Arali nda i ḽi vhona ndi hayani, ndi nga dzula hanefhaḽa hayani nda vha kha khwaranthini for maḓuvha a fourteen ngori ahuna hune nda ḓo tea uri ndi ye hone ṋamusi nda ya dzi kiliniki a thi nga wani thuso ngori COVID-19 a i na dzilafho a i na mushonga, arali nda i wana ndi fhethu hure na vhathu, ndi nga ṱavhanya nda wana nda ṱoḓa uri ndi wane masiki ndi ambara masiki uri ndi songo shata vhaṅwe vhathu, ndi mbo ḓi gidima ndiye hayani ndi yo khwaranthina hayani.

Hai u ya nga ha nṋe ndi vhona ungari masheleni ane a waniwa nga vhathu vha re na vhuholefhali ha ngo lingana na luthihi, zwithu zwikho ḓura maduvhano ende vhathu vha re na vhuholefhali a vha koni u ḓi itela lune vha ḓo ḓi itela vha wana tshelede iṅwe yo engedza ine vha wana yone. Zwino heiḽa tshelede i vha i ṱhukhu nga maanḓa ngori vhathu vha re na vhuholefhali vha vha vha kho tshimbila na madokotela, na zwi badela vha tshiya dzi tshekapu vha kho tea u namela ngeneiḽa tshelede nthihi ine vha kho tea u tunda ngayo vha renge nga yo zwiḽiwa vhaḓi wane vha kho tshila ngayo ine ḽa tshelede nthihi. Zwino u ya nga nṋe ndi vhona ungari haḽa masheleni ndi maṱuku nga maanḓa masheleni a vhaholefhali a kho tea u engedziwa.

Ndi vhona ungari dzi kiliniki dza tshi tshavha dzi ḓalesa ngo uri vhathu ndi vhanzhi fhano Afrika Tshipembe ende vhathu vha vhanzhi vhathu vha kho lwala kho vhaisala vha vhanzhi ende vha kho tea u wana thuso na dzilafho dzine vha kho tea u dzi wana, ende vhathu vhanzhi a vha na tshelede a vha na masheleni uri vhaḓi wane vha khou ya kha dzi private health care kana dzi private clinic, ende sibadela a u soko iwa sibadela uya nge wa wana luṅwalo ḽo uri u kone u khwaḽifaya uri u kone u ya sibadela. Zwino ndi zwone zwithu zwine zwa ita uri dzi kiliniki dza tshi tshavha dzi ḓale. Nori kha tshi tshavha tshithihi u ḓo wana kiḽiniki i nthihi ande tshi tshavha tshi vha tshi tshi tshi vhathu vhanzhi, zwino nga vhe hovho huna kiḽiniki mbili kana tharu dzo no swika tharu kha tshi tshavha tshithihi, zwo vha zwi tshi ḓo vha zwi khwine na vhathu vha tshi ḓo wana dzilafho na mishonga yo vha isa nga shothi.

Zwino zwi nga itea arali mutsiko wo vheiwa utshi kho lavhelesa u ṱavhanya u vhonwa ha vhalwadze tsho thoma u vha na u fhungudza tshifhinga tsha u lindela, u bvisa vhalwadze vho no fhela tshifhinga, u vhulunga tshelede ya ya muvhuso. Fhedzi hu na zwiṅwe nga zwa nga zwine zwa nga khakhisa arali mutsiko wo vheiwa nga nḓila i sa vhe lavhelesiwo mutakalo wa vhalwadze zwine zwavha u thoma u ṱavhanya u vhonwa hu si na u ṱhogomela uri ho iteani. Havha na u shengela vhalwadze vhalwadze vha ḓo shengela havha na u nyadza vhutshilo ha muṅwe muthu ndi ngani ndi tshi ralo ndi ngori miṅwe ya zwikoni ndi u langa tshelede ya muvhuso na u khwinisa eficiency ya zwibadela na u vhulunga u tshinyalelwa ha mutakalo wa vhalwadze.

Vhuponi hune nṋe nda dzula hone ndi vhona zwi songo leluwa u yo u dzhia dzilafho dza ARV dzi kiḽiniki, ngori zwi a fana muvhuso awuna mishonga u ḓo ya kiḽiniki wavha u kho yo u dzhia dzilafho ḽau vhavha vha khou vhudza zwori muvhuso a una mishonga dzilafho ḽau a ḽi kho wanala.

Hafha dzi kiḽiniki mishonga yo no nga dzi painkiller na dzi cold syrup dza mikhushwane avha tsha ṋea mulwadze ngori ḓuvha liṅwe na liṅwe vha ḓovha vha vha kho vhudza vhalwadze uri ahuna mushonga wa mukhushwane. Muthu khayo aravhela anwe tshikara na maḓi o fhisa kana o dudela zwine a zwina na thuso zwino hafha noni vhathu vha Mankweng ahuna zwine vha nga anzela u ita ngori zwi a fana mishonga ahuna.

Arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala a zwinga iti naluthihi ngori u ḓo wana uri shango ḽeḽo ḽiṱuku tsini ahuna na sibadela uri muthu mulwadze a swike sibadela zwi tea u dzhia awara nthihi kana awara mbili kana awara na hafu uri muthu a swike sibadela. U ḓo wana uri maybe ukho lovhela nḓilani ngori ha ngo ṱavhanya u wana thuso u ḓo wana uri vhalwadze vha dzi condition hedzila dzine dza vhidziwa upfi chronic avha a kho wana dzilafho dzavho vhanzhi vha ḓo ṱuwa fhano shangoni ngori vha ḓovha vha si na kiḽiniki ine vha phakhela khayo mishonga yavho ya dzi BP na dzi swigiri ende sibadela tsha hone tshi dovha tshi kule zwino kiḽiniki ya shango ḽi ṱuku ya vala a zwi nga iti.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme hu ḓovha na tshinyalelo khulu badi, ngori vhathu vha tshila nga mishonga ya dzi chronic sa ARV, swigiri, BP. Zwino vhathu arali vha sa kho wana mishonga yavho yo fhela zwi kho amba zwori vhathu vha ḓo ṱuwa fhano shangoni ngori vhathu a vha kho kona u tshila vha sina mishonga yavho.

Tsha u tou thoma arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya thoma vhuponi ha mahayani kha vha sedzese mishonga. Mishonga i kho shotha nga maanḓa dzikiḽiniki dza mahayani zwine zwa kho ita uri vhathu vha si wane dzilafho, vhathu vha sa kho wana dzilafho zwi kho amba zwori malwadze avho a khou ṋaṋa a khou engedzea a tshiya zwine a zwi ngo lugela for mutakalo wa muṅwe muthu.

Zwithu zwa ndeme zwi fanela u sedza ṱhalutshedzo ya mushumo ya vha ha vha na vhathu vha kho itelwaho mushumo nḓila dza u shumisa mafhungo a tshelede, nḓila dza u lingedza mushumo na mafhungo a mulayo na ndeme dza vhathu ndi zwone zwithu zwine zwa tea u sedzesiwa.

U thoma nga u ita khetho dzi ṱhukhu dza mutakalo dzi nga shandula vhutshilo ha u nga nḓila khulwane u tshimbila nga matsheloni, u ṅwa maḓi a leluwa na u vhala nga ha mutakalo zwingavha mathomoni a u ya ha vhutshilo vhu sa fheliho. Hezwi zwi vha thusa u vhona uri mutakalo wavho a u vhi nga u ita zwithu zwihulwane nga zwiifhinga tshithihi fhedzi ndi nga u dzudzanya vhutshilo hawa hawe nga nḓila ine yavha na vhuḓalo u ita zwithu zwitswu nga udzula utshikho khwat ngo u khwaṱha zwo khwaṱhaho zwi ita uri uvhe na tshivhindi na tshivhalo u itela u ita nthu u bvelela.

Tsho thoma ndi u pfesesa vhulwadze nga vhathu vha mutakalo muthu u tea u thoma a pfhesesa vhulwadze hawe tsha vhuvhili ndi u pfumbedzwa ha tshelede na zwishumiswa havha na milayo ya mutakalo i sa khakheiho, havha na u shaya ha u ṱhogomela ṱhogomelo ya vhathu u shaya ha nḓila dza u lingedza vhuḓalo na ra vha na nyeletshedzo ya u thusa kha tsheletshedzo ya u thusa huvha na u funza vhathu nga ha vhulwadze na u shumisa zwikumbelo zwa mulayo na u vha na tshigwada tsha tsha tsheo.

Zwithu zwa ndeme zwine nda nga zwi amba zwo katela puḽani kha puḽane ya casualty ndi u dzudzanya vhudzulo na nḓila dza u tshimbila, ngori huvha ho ḓalesa huvha hu si na na nḓila huvha hu sina zwidulo hu vha hu si na tshithu vhalwadze vhavha vho to ima. Havha na u vha na vhashumi vha u ṱhogomela ha u thoma musi vha sathu swika dzi ḽainini hu tea u vha na vhathu vhane vha vha vha kho ṱhogomela vhalwadze ha vha na zwithu zwa u ṱhogomela zwa u thoma dzi emergency equipment havha na sisiteme ya u ṱalusa vhuleme ha vhulawa havha na u dzudzanya nḓila dza u ṱavhanya u ṱuṱuwedza mushumo. Nda dovha hafhunoni nda vhona uri hu na u ṱhogomela vhashumi havha na u funza na u gudisa vhashumi nga tshifhinga tshoṱhe tsho fhedzisela hafho ndi nga ita uri hu shumisane na dzi ambuḽentse na zwa tshitshavha.

Tsho thoma u tea u ita u ṱalutshedza ha tshumelo ya zwino hu tea u vha na dzi assessment havha na u kuvhanganya vhuṱanzi na data ya vhukuma u shumisana na vha mutakalo na vho vhusa u lugisela puḽane ya mushumo, u ṋea vhuḓalo ha u funza tshitshavha, u ṱuṱuwedza u amba nga ha mutakalo u thoma nga zwine zwa wanala ndi zwone zwine zwa nga itiwa.

Zwine ndanga thoma uzwi vhetshela phanḓa ndi u ṱalutshedza zwine vhathu vha ṱoḓa nda dovha hafhu nda dzudzanya nḓila dza u swika nga nḓila ya vhudalo, nda dovha hafhu nda sika sisiṱeme ya u vhidza thuso arali hu na zwi kho iteaho nga ngomu henefho emergency rumu. Ndavha na u gudisa vhashumi nga tshitshavha nda dovha hafhu nda hu ita uri u vhee zwi zwiimiswa zwa emergency na u shumisana na dzi kiḽiniki na tshibadela u lugisela puḽane ya mushumo ya emergency tsho fhedzisela ndi u lugisela zwifhinga zwa u gudisa na u lingedza.

Minister ri humbele uri ni vhone uri tshumelo dza mutakalo dzi fanela u wanala nga zwifhinga zwi dzi vhe na vhuṱhongwa dzivhe dza vhuṱhogwa nahone dzi vhe na vhuleme ho teaho kha vhoṱhe hu sa londwi uri ndi nnyi, ndi ngafhi kana ndi lini. Nyeletshedzo eyi I sumbedza vhuṱhogwa ha u fhaṱa tshumelo kha mutakalo dza sa khethi dzi sa ṱuṱuwedzi u ṱavhanya dzi sa fhaṱi vhukoni na u ṱuṱuwedza vhuṱungu ha vhathu.